Intenetya, ukudlala intenetya inemiphumo emihle kwimpilo yomntana wakho kangangokuba kwiphando ebelisanda ukwenziwa kutshanje kuye kwafumaniseka ukuba intenetya ilunge kakhulu kwimpilo yomntana wakho, iyayitsala eminyaka yophila komntana wakho kunaxa kuthelekiswa nabantwana abangayidlaleli intenetya. Kuye kuphando kwavela ukuba intenetya kunye nezembaleki zenye yemidlalo eyenza impilo yomntwana ibe ntle ibe nde empilweni.

Mna andivumelani ngabantu abanempembelelo anamandla kulo mntu kwimidiya yekuncokola. Izizathu zam zokuba nditsho zizezi zilandelayo. Okokuqala, abanye abantu bazigwagwisa ngokuba bayayazi into ethile bakunike amacebo bekucebisa ngento. Kuthi ke emva kwethuba sibone ukuthi kanti loo mntu ebengazi nto. Umzekelo, omnye akunike amacebo yokuba yena wazi amayeza sebenzisa iyeza. Xa uthi siwafumana emva kwethuba lo mntu akakwazi nto ngamayeza akanaso nesakhono sokusebenzisa amayeza okanye iimpepha zokusebenzisa amayeza. Okwesibini, uyakwazi ukuthi ngoku ufumane umsebenzi abenzi kube kanti ungumntu enempembelelo enamandla kulontu phaya kwimida yokuncokola endaweni yokuba unetalente yokwenza lo msebenzi.

Ndizamxelela umzali ukuba umntana wakhe esikolweni uyasilela. Xa sendiyibona le meko ngamava wam njengoba ndingutitshalakazi ndibone uba ixesha elinintsi ulichitha ngodlala ngale fowuni yakhe apha esikolweni, ndicebise kumzali ukuthi icebo endiqonda uba masiqale ngalo silubona uba liyasebenza kukuba umzali ayithathe ifowuni lena yomntana akhe ayigcine sibone uba xa anganayo le fowuni kuba kulapho ixesha lakhe elininzi elichitha khona kuzawuhamba kanjani. Simthembise ke umzali ukuthi lena ke sizayibona ukuthi izawusiphatha kanjani uba uzawusebenza le imeko okanye izohamba kanjani. Kodwa ke yiyo thina esiyibonayo uba iyenye yezinto ezenza uba kube nje.

Imidiya yokuncokola inalo ifuthe legalelo ekukhuthazeni ulutsha lube nento yokuzonwabisa. Imidiya yokuncokola uyakwazi ubona iqhawe lakho, mhlawumbi iqhawe lakho lerabhi, umbhoxo okanye ubone iqhawe lakho lebhola ekhatywayo isoka. Uthi ngoku ungasaliboni kuphela phaa kumabonakude ulibone kwimidiya yokuncokola lincokola nangezinye izinto ulibone nalapho lithile lizilolonga ulibone lenza kanjani la lizilolonga. Ulibone liphila impilo yalo enjani uzive nawe unqwenela ukuba hayi ungaze ufane nayo ube yiyo ulandele ikhono layo ukuze ufane nayo ngenye imini.

Mna ndingakuxelela ngemidlalo endiyidlala kakhulu kwi-intanethi, imidlalo endiyidlala kakhulu yile ishukumisa ingqondo, ingqondo uyenze icinge, icinge kakuhle ukuthi ithini indlela makuje. Umzekelo, ndiye ndidlale into efana ne-chess phaa kwi-intanethi. Itshesi ke ndiyazi ngumdlalo okufuneka usebenzise ingqondo kuyo ucinge ngoko nangoko ube nesizathu esiya phambili. Phinde ndidlale umdlalo wemfazwe apho kudutyulwanayo. Kulapho ke ngoku ucinga ingqondo uyisebenzisa msinya ucinge ngoku uba mawenze ntoni ngexesha, ikhe waphazama kancinci ishayile kuwe.

Ntombi yam, nidlale kakuhle kakhulu namhlanje. Masingahoyi kakhulu isiphumo zihambe kanjani. Okuseleyo ntombi nizamile ndibonile mna kakhulu inkqubelaphambili akufani kakhulu kwiveki ephelileyo. Ndiyazi ntombi kudala silindele sifumane impumelelo kodwa ke impumelelo ifuna inzondelelo, singadinwa ntombi. Iyeza eyethu nakanjani impumelelo. Masiqhube ngeli hlobo sinyamezele, izawuthi iphumelele ifike yethu nanini na. Enkosi, ungadinwa ntombi yam. Okubalulekileyo ubukhona elugqatsweni.